Nnyaa fela go na le merogo e ke itseng e ka nnang molemo go e leka, go tshwana le clove, clove e tshwana le seed. E ka dirisiwa go fodisa meno, gape e thusa batho ba ba nang le bothata ba sebete, e thusa ka dilo tse dintsi, e ka thusa gape le ka bolwetsi jwa cancer. Go be gape le le mogwete, mogwete o ka kgona go thusa motho go bona sentle o dira gore pono ya motho e nne e e makatsang, go le jalo ke a leboga.

Gosiame e le tota go jala mefuta e jaaka diapole kgotsa dipanana, e fela diapole le dipanana di tsaya nako e leele gore di gole. Ka jalo di tlhoka gore o se ke wa tlhoka pelaelo o nne le boitshwaro gonne, di tsaya mengwaga gore di mele.

Merogo e e tshwanang le tamati e tlhoka go jalwa mo go nang le letsatsi diura tse di ka nnang robedi, ka jalo ga go a tshwanela gore di kry-e moriti. Go raya gore ga wa tshwanela go jala ditamati fa thoko ga meago e melele, kgotsa fa thoko ga ditlhare tse di ka dirang gore go nne le morithi fa tlase ga tsona, mo godimo ga tsone. O tshwanetse go netefatsa gore o jala mo di tlileng go nna le bolao bo bogolo ebile di ka se kry-e disturbance.

Nna lesedi le legolo ka go jala ga Rooibos ke gore Rooibos e ka tsaya dikgwedi di le lesome robedi go gola le gore e fitlhe ka kopi ke tseo tse ke di itseng fela ka Rooibos.

Rooibos e thusa ka dilo tse dintsi go tshwana le, e ka go thusa ka letlalo ebile, e thusa go fokotsa mokhaba, batho ba ba nang le bothata ba mokhaba, e ka ba thusa, e thusa gape ka bolwetsi jwa sukiri gape le bolwetse ba madi.

Dikgwetlho tse balemirui ba Rooibos ba ka lebaganang le tsone ke tsa go tlhoka metsi, go tshwana le go tlhokagala ga pula mo nakong e leele ba ka rarabolola seno ka go aga letamo fa thoko ga dijalo gore le fa pula e sa ne ba kgone go nosetsa dijalo tseo tsa Rooibos.

Dikgwetlho tsa go tshwana le fa dijalo di fisa ke letsatsi thata, ba ka dirarabola ka go aga meago e e ka thibang letsatsi le le ntsi go tsenela mo dijalong tsa bone. Dikgwetlho tse dingwe ke go tlhokagala ga metsi, O gwetsa mo gongwe pula e sa ne nako e leele .

Dikgwetlho tse ba ka lebaganang le tsone ke tsa go tshwana le fa dijalo di bona letsatsi le le ntsi, seno se ka dira gore dijalo di feleletse di senyegile ka ntlha ya letsatsi le le ntsi, seno ba ka se lukisa ka go aga meago e e thibelang letsatsi go tsenela ka maatla. Kgwetlho e nngwe e ka nna go tlhoka metsi, ba ka lukisa seno ka go lokela di jo-jo fa thoko ga maungo a bona gore ga pula e sa ne ba kgone go dirisa metsi ao go nosetsa.

Maungo a jalwang thata e ka nna suru, suru e thusa thata ka bolwetse jwa go gotlhola.

Sepinatšhe ke sone sengwe se se jewang thata gonne se thusa batho ba ba tlhokang aene mo mmeleng.

Mabele a ka dirisiwa go dira motogo kgotsa bogobe. Gantsi a diriswa kwa meketeng.

Nnyaa ke nagana gore fa ba re Wine Farming ke fa ba dira wine kwa teng, ba dirisa diterebe ka jalo go raya gore ba jwala diterebe mme, ba di dirise go dira wine eo.

O ka tlhoka garafo, wa tlhoka fentshe, wa tlhoka metsi, wa tlhoka le dijalo.

O tshwanetse go itse gore go tlile go tlala dinotshe.

Ke ne ke ka reka bitiruti gonne, bitiruti e ka thusa go oketsa madi, ka reka le morogo o wa sepinatšhe go oketsa aene mo mmeleng ya batho, ka reka gape le mogwete gore batho ba ba sa boneng sentle ba kgone go bona.

Thekenoloji e ka thusa mo go baleng, le mo go buiseng ga dipalo tsa maungo, e re thusa gape le ka metsamayo wa kgwebo ka go baya ditshwantsho tsa maungo ao mo di page-ing tse di tshwanang le Facebook, WhatsApp, Instagram gore kgwebo ya gago e tsamaye e bonwe ke lefatshe ka bophara.